Mona hee ke papadi ya banna moo ba ntshang kgang teng wa bona ha re buwa, re re kgang ya monna e qetwa ke lehlaka, re buwa ka yona nthwena he moratuwa wa ka. Ke ya e rata papadi ena hobane ke papadi moo batho ba otlanang ka mokgwa oo ba ka ratang ka teng, empa e na le melaonyana mona le male empa ke e ratela hore batho ba ntshana bothakga moo batho bohle ba shebellang teng. Haebe motho monna kapa ikutlwa matla, ke rata ho re re mmona hona mona le bona bana ba shapang basadi ho re ba ka kenywa ka hara ringa mona ba lwana le banna ba bang ba tshwanang le bona. Ke ka hoo ke ratang papadi ya banna bana ba betsana ka ditebele.

Bakeng la dihlopha tse sa kgoneng kopanelang botsanang, le rale ka hloko. Maele a reng le romo le leng ha le hlabe kgomo le ho botsa ha ho lahle fatshe a bohlokwa le se ke la itokofatse. Ka ha le ka sebetsa mmoho, ho hlophisa ke senotlolo.

Ke batla re buwe ka bonolo, ke bone hore o dula hae haholo, ha o ikwetlise ha o tswe mme e se e nkutlwisa bohloko hobane ke ya o rata motho wa ka. Ha ke buwa sena ho wa ho nyatsa empa hobane ke batla re be hantle, re phele, re phele hantle mmoho. Ha re qala ka dintho tse nyane, re ka tsamaya metsotso e leshome, mantsibuya kapa ra etsa stretching ka lapeng, re ka etsa papadi kapa ra natefelwa ke ho ikwetlisa ha mmoho. Ho ikwetlisa se fela ho shebahala hantle ke bophelo bo botle, maikutlo a matle, le matla. Ha re etse ditjheho ka lerato, re iphedise re hodisane nna le wena re le babedi feela.

Ha ne ke shebeletse cricket le bana ba ka, ke ile ka hlokomela menyetla e mengata ya kgwebo. Batho ba bangata ba ne ba batla ho ja le ho nwa empa ho ne ho sena motho ya rekisang dintho tse bobebe. Ka nahana ka ho rekisa dintho tse kang popcorn, chips, metsi le juice dintho tse bonolo le tse jang ka pele. Ke ka hloka makgolo a mararo ho isa wa mahlano fela ho qala ho reka setoko sa pele. Ke nahana hore nka etsa tjhelete hobane batho ba bangata ha ba rate ho tswela ka ntle ho papadi e ntse e tswela pele. Ba ka reka hona moo ba dutseng teng hape bana ba rata. Ho kgothalletswa ka dintho tse nyane ke kgwebo e nyane, empa e ka hola. Ha ke le bohlale.

Kgotsong sepolesa ke batla ho ngola tlaleho ka lebaka la thepa ya rona ya ho ikwetlisa e utswitsweng kajeno hoseng. Re ile ra fumana thepa ena e lahlehile ha ntse re tla qala kwetliso ya rona ho kenyelletsa diphahlo tse kang matsoho, a ikwetlisa dibolo le masela a kwetliso. Re ile ra reka thepa ena ka kakaretso ka dikete tse pedi mme e ne e le ya bohlokwa haholo bakeng sa kwetliso le bophelo ba rona. Ke kopa hore le etse sohle se matleng a lona. Ho fumana batho ba entseng sena hobane ho utswitswe ha thepa ena ho re sitisa haholo mosebetsing wa rona, ke tla fana ka dintlha tsohle tse hlokahalang bakeng sa ho thusa tlhatlhobo ya lona. Ke ya leboha. Ke nna Papi Sekonyela Mokele Kutlo Thuto,

Bahlomphehi ba setjhaba ka lebitso ke nna Ntate Ledwaba mme ke etella pele tabeng ya bophelo bo botle ba batho ba baholo, re tseba hore hona le dibaka tse loketseng tsa kwetliso bakeng sa batho ba baholo mme tseo ne ntseng di le teng di se di senyehile batho beso. Ke kopa hore re le setjhaba, re kopane ho hlahloba bothata bona le ho batla tharollo e potlakileng. Ke batla re hlophise sebaka se sireletsehileng, se hlwekileng, se nang le thepa e loketseng, moo baholo ba ka ikwetlisang ba phelang bophelo bo botle le bo monate, re tla sebetsa mmoho le ba mmuso, dikamano tsa setjhaba le baahi. Ho etsa hore sena se etsahale hobane bophelo bo botle ba batho ba baholo ke bohlokwa ho rona bohle.

Ka pono ya ka ho ruta batjha ka dipapadi tsa setso sa rona Afrika Borwa ke ntho e bohlokwa haholo. Dipapadi tsena di ka thusa feela ho boloka history le setso sa rona se phela, hape di ka thusa batjha ho ithuta ka boitshepo, tshwarahano le boitlamo. Dipapadi tsa setso di ruta boleng ba tlhophiso, botshepehi le boikemisetso. Dintho tseo di tlang di ba thusa bophelong ba bona ha se ba hodile hape ha batjha ba ithuta le ho bapala dipapadi tsa setso, ba matlafatsa kamano ya bona le ba lelapa setjhaba le lefatshe la bona. Le ha hole jwalo, ho hloka mananeo a hlakileng le boithaopo ho thusa dipapading tsena hore di se ke tsa nyamela, haholoholo metseng ya digital, e leng sehloohong sa thuto ya sejwalejwale. Ka hona ho bohlokwa hore mmuso, dithuto le ditjhaba di tshwarahane mme di matlafatse thutong ya papadi ya setso.